Ke rata sefofane mme ga e se ke tsamaya ke se palama, mo go se palameng ga ka naga e nka batla go ya ko go yone ke Nigeria.

Ke tla rata go palama sefofane se e leng gore se tsenya batho ba le bantsi, e seng batho ba le mmalwa ke ya ko nageng e nngwe.

Pele ga ka go palama sefofane a palame tsa tsa diuranyana tse di mmalwanyana mo go rona, a bo a ye ko e leng gore o a go palama sefofane pele ga nako gore a kgone go tsaya mowa sentle a dirile mowa le a palame sefofane a tsenye dipina gore a se ka a nagana thata.

Dibese ke di ratela gore di na le nako ya tsone le gore tšhelete ya teng e ko tlase mme go ntena ga tsone ke gore di tsamaya la bonya mo mebileng.

Gonne o tla fitlhela e le gore nako eo ga o batle go dirisa bese mme ba setse ba ba dile tšhelete ya letsatsi leo le gore tlamehile o phele o loketse madi mo go yone nako dingwe ga o batle go ya toropo o batla go ya ko o leng gore o kgakala teng mme karata eo e ka se go fitlhisa koo.

Ba tsamaya ka nako le gore ba kgweetsa ka nako.

Batho ba feleletsa ba tsaya di-taxi and-e bothata jwa di-taxi ke gore ga e sa tlala ga e ye gope batho ba feleletsa ba nna ba latelwa ke go ya ko ba berekang teng.

Go ne go ka be di le teng di dintsi e nngwe le nngwe ya teng e na le nako ya yone ya gore ka nako e tlabeng e fitlhile kae gore badiri ba kgone go tsena ka nako.

Ke kile ka siiwa ke bese go ne go le mariga ke ipoleletse e ya go feta ka nako e e rileng ke be ke latelwa e be ke fitlhela e tsamaile.

Gonne ga ba tsena mo strike-eng re ne re pateletsega gore re tseye taxi and then taxi ditlhwatlhwa tsa tšhelete ko teng di ko godimo go na le tsa bese.

E a re ama gonne o ka fitlhelela e le gore ko mmerekong ga o gole tšhelete e leng gore o ka kgona go patela bese 'tsatsi le letsatsi ka.

Mme ke tla feleletsa ke fetotse go palama bese gonne go sena sepe se se nkgotsofatsang, ke sa bone mosola wa gore tšhelete ya teng e tla tloga.

Ke tla utlwa botlhoko gonne ditlhwatlhwa tsa bese di ko tlase go nna le tsa ditekesi mme ke tla feleletsa ke patelesegile gore ke palame .

Ee, ke ntho e e leng gore e tlwaelegile gonne o otlolola marapo a mmele.

A gore a diroboto le gore koloi tlamehile e eme le a gore go na le ko go feta tswang teng matshwao wa teng o a bona ka mela e me, white mo tseleng e le mentsi go bontsha gore go fetiwa foo.

Ke go kapa go thulwa ke dikoloi tshwanetse go tsenngwe diroboto go bontsha gore motho a eme kapa a tshele mebila go kgothosiwa tlamehile go nne le di-light-s mo mebileng gore batho ba kgone go tsamaya sentle mo mafifing.

Dipono mo mebileng di thusa ka gore batho ba seke ba kgothosiwa kapa go bolawa re kgone go bona.

Ga go ka tsenngwa mabone mo mebileng go ka fokotsa bokebekwa bo le bontsi gonne batho ba kgothosiwa dibaesekele, megala ya letheka ba tsamaya ka dinao.

Gonne batho ba le bantsi ba feta ka one ebile o sireletsegile gape o na le dipone mo mebileng.

Gonne ga e se ka bontsi ba rona ba e leng gore re kgona go palama .

Gonne ba tshaba gore ba ka wa mosola wa baesekele ke gore ga o lapile go tsamaya ka maoto mme o sena sejanaga.

Bangwe ba ka feleletsa ba iphitlheletse ba tsene mo kotsing, ba reletse ka baesekele eo ba sa kgone le go fitlha ka nako ko tirong.

Nka be ke iketse ko tirong ke sena nako ya bone, se segolo ke gore ke fitlha ka nako ko tirong.

Letshwao la batsamaya ka dinao ga ba tshwanetse ba kgabaganye ke ga roboto e dirile botala and e thusa gore dikoloi di seke di a go thula mo mebileng, e emisa dikoloi e be go feta rona ba ba tsamayang ka dinao.

Ke ne ke tla mo tlhalosetsa botlhokwa jwa baesekele le gore batho ba sokola ba tshwanetse ba ya tirong le go feleletsa re .

Tshwanetse, botlhokwa tse o tshwanetse go akanya fa o rulaganya go tsamaya ke gore tlamehile o nne le dijo tse e leng gore o ka tsamaya o di ja le metsi a mannye.